Ntsengo wa nhundzu ya le magondzweni ku va ku ri leswaku nhundzu leyi yi va ku yi karhi yi fambisiwa ku va ku ri yini na ku gonya ka mafurha ya timovha hi swona swin'wana swi khumbaka ntsengo wa tinhundzu ta le magondzweni.

Tikhampani to rhwala nhundzu hi swiporo ti nga rhumela nhundzu yo tala loko ti karhi ti tiva leswaku ti le kusuhi na ku ya eka ti holiday hi ndlela yaleyo swi nga va kahle leswaku tinhundzu leti va lavaka ku fikelela ku ti rhumela loku ku ya fika ti holiday ti va ti rhumeriwile ti helerile.

Lexi xi yi sivelaka vadyuhari ku famba hi vutleketli bya mani na mani hileswaku vutleketli bya mani na mani i byitsongo kambe vanhu va tele hi ndlela yaleyo eka tindhawu tin'wana loko vanhu va fanele va ya nghena eka vutleketli lebyi vo tsutsumela kunene van'wani va phuxana kunene va sukumetana kunene leswaku va kota ku nghena kona hi ndlela yaleyo vadyuhari van'wana va nga vuya va vavisekile hi matirhelo yalaho.

Milawu leyi ndzi nga dzhikaka eka yona leswaku muchayeri u fanele a languta matlhelo hinkwawo loko a ri kufambeni u fanele a languta ti-sign hinkwato leti ti nga laha mapatwini ku papalata tinghozi na swin'wana na swin'wana hikwalaho emapatwini.

Bazi ra Luxury Coach tanihi mukhandziyi wa rona ndzi nga ku i bazi leri fambaka nkarhi wo leha leri sukaka ndhawini ya le kusuhi ri ya endhawini ya le kule mabazi lama ya n'wana ya va ya ri kahle ya n'wana ya va ya nga ri kahle yin'wana ya mabazi ya tsandzeka ku fika hi nkarhi endhawini yeleyo yan'wana ya fika ya onhakeriwa etindleleni leswi swi hlayerisaka vakhandziyi ku ri va fika eka tindhawu leti va yaka eka tona hi nkarhi.

Hi rivilo ra le henhla ku tlula mpimo ndzi nga va tsundzuxa leswaku a va hunguti rivilo hikuva ku famba hi rivilo ra le henhla ku tlula mpimo swi ta endla va nghena e ti nghozini va tlumba vanhu kumbe va tlumba swiharhi.

Swipfuno swa nkoka swo rhwala nhundzu hi swiporo hileswaku nhundzu yi va yi hlayisekile yi fika ya ha tshamise sweswiya yi nga sukisa swiswona kambe ku rhangisa ku rhwala nhundzu hi vutleketli bya le magondzweni swi na nghozi hikuva ku na tindhawu leti ku nga ni vanhu va ku biha va ku khutuza tinhundzu etindhawini tin'wana.

Vachayeri va mathekisi ku va va lava ku lawula vachayeri va ti uber swi va swi nga lulamanga hikuva patu i ra un'wana na rin'wana ndlela ya un'wana na un'wana xin'wanyana hikuva vachayeri va mathekisi va le ntirhweni na va ti uber va le ntirhweni hinkwavo va leswaku n'wana rhwala vanhu.

Maghoza lama ni nga ya tekaka hi loko ndzi nga ntshunxekanga hi mahanyelo ya muchayeri kumbe hi ku chayela ka yena ndzi nga u byela hi mahanyelo ya yena kumbe hi matikhomelo ya yena loko ndzi nga khomekanga hi ku chayela ka yena ndzi nga teka goza hi ku ya n'wi vika eka vuphorisa kumbe eka va nawu wa le patwini hi matikhomelo ya yena kumbe vuchayeri bya yena.

Ndzi nga kombela eka vakhandziyi van'wana leswaku loko va ri na yona mali va ndzi hakelela kumbe ndzi nga burisana na muchayeri wa thekisi leswaku eka nkarhi wa sweswi a ndzi na mali.

Vukorhokeri lebyi ni vona onge swi nga pfuna swinene hikuva ku ri na mabazi laya ya nga rwalaka vaaki ni ku rhwala vadyuhari hikuva vadyuhari van'wana ya lava hlupheka swinene loko va fanele kusuka endhawini yo karhi va ya eka ndhawu yo karhi.

Mfumo u nga thola vahlayisi va tibazi u nga thola kumbe ku ri varindzi lava nga kotaka ku rindza laha ku tshamaka tibazi eka masiku hinkwawo hi ndlela yaleyo sweswo swi nga kota ku hunguta vugevenga lebyi byi vaka byi ri kona.

Xivangelo lexikulu xa madzolonga ya mathekisi ya Afrika-Dzonga i ku va van'wamathekisi kumbe vachayeri va mathekisi va ri karhi va lwa ni vachayeri kumbe ni vinyi va vutleketli bya vanhu ku nga Uber kumbe Bolt.

Mintsengo ya Uber yi va yi ri ehenhla ku tlula mathekisi hikuva uber yi ku teka laha u nga ta va u yime kona yi ku yisa laha u lavaka ku ya kona yi ya ku fikisa kona kambe mathekisi ma ku teka a renkeni ma ya ku chicha kule na laha u yaka kona sweswo hi swona swi endlaka mintsengo ya swilo leswi swimbirhi yi nga fani.

Switimela i ndlela leyinene ya ku famba leyi vanhu va fambaka va hlayisekile hikuva laha ku fambaka xitimela a ku ri a ku na mimovha leswi swi endlaka leswaku ku nga vi na nghozi so sweswo swi va swi hlayisekile swinene.

Loko ndzi ri eku chayeleni eka freeway kutani movha wa mina wu onhaka a ndzi ta endla leswaku ndzi wu humesa epatwini wu ya yimela etlhelo laha ndzi nga ta kota ku kuma mpfuno wa ku lunghiseriwa ka movha kumbe wa ku kokeriwa ka movha ndzi wu yisa laha ndzi nga ta va va rheyili va va kona. Hi ndlela yaleyo hi swona swi nga endlaka ndzi va eka ndhawu yo hlayiseka hikuva loko ndzo ka ndzi nga wu koti na mina ndzi nga tikuma ndzi chayisile hi van'wana tanihiloko rivilo eka freeway ri ri henhla swinene.

Hi leswaku xitichi lexi u nga ta yima eka xona loko u chela petiroli yaleyo u ya famba nkarhi wo fika kwihi leswaku u ya kuma xin'wana xitichi, hi ndlela yaleyo u ta va u karhi u swi tiva leswaku u chela petiroli ya ku fika kwihi leyi nga ta ku fikisa eka xin'wana xitichi.

Bolt-i i company leyi yi vanhu va kotaka ku nghenelela eka yona va ti endlela bindzu ra ku fana ni ra mathekisi kambe ku hambana ka kona hileswaku eka Bolt munhu u fanele a ya endla xikombelo xa kuta a ta tekiwa hi foni ya yena, nakona eka Bolt munhu u va a ri yexe kumbe u va a ri na munhu loyi a fambaka na yena. Hi ndlela yaleyo yi ku fikisa laha u lavaka ku ya kona hi ntsengo lowu u nga ta va u vonile loko u karhi u endlela u endla xikombelo xa leswaku yi ta yi ta ku teka laha u nga ko.

Ndzi swi vona endlelo leri ri nga hlayisekanga hikuva vanhu lava endlaka lava endlaka hi xikombelo xa ku teka timovha teto kumbe ku lomba timovha teto van'wani va vona ku va ku ri swigevenga, lava va kotaka ku fika va dlaya munhu kumbe va yiva swo karhi kumbe va ya onha eka ndhawu yo karhi hi movha walowo. Hi ndlela yaleyo a swi nge koteki kumbe ku tiveka na leswaku i mani loyi a nga endla nandzu wo karhi, sweswo swi va swi bihile swinene hikuva yi tsandzisa na nawu ku va wu kuma vulavisisi bya mhangu yaleyo yi nga ta va yi humelerile.

Mhaka yo hakela ti-toll gate i mhaka leyi yi twisisekaku hambileswi ntsengo wa tona wu tlakukaka kumbe hi wu va ka wu ri henhla swinene kambe swona ku va ku ri mhaka leyi yi twisisekaka hikuva ku hakela ti-toll gate swi endlela na ku loko mina kumbe un'wana siku rin'wana a ya humeleliwa hi nghozi yo karhi emagondzweni ya ri karhi a famba hi movha wa yena kumbe a karhi va famba hi movha wa wun'wana, mali leyi va ka yi karhi yi hakeliwa hi vanhu va ku hambanahambana hi yona leyi humesiwaka hi mfumo tanihi mali ya road accident fund yi kota ku hakela vanhu lava va ku va humeleliwile hi tinghozi ta ku fana na teto ta timovha.

Ti-freeway tikuma timhangu to tala hikuva eka freeway movha wun'wana na wun'wana wu va wu karhi wu tsutsuma hi rivilo ra le henhla swinene leri van'wani va tsandzekelaka ku hetelela va fambisa movha wa wena hi ndlela ya kahle kumbe va control-a movha wa vona hi ndlela ya kahle laha wu hetelelaka hi ku ya chayisa wun'wana kumbe hi ku huma epatwini wu ya chayisa khumbi kumbe wu ya wela nambyeni.

Ndzi nga burisana na va mathekisi hi i mafambelo ya vakulukumbha, ndzi nga va lemukisa leswaku vakulukumbha i vanhu lava va fanekelaka va tlhogomeriwa swinene, hi ndlela yaleyo loko a ndhawini yo karhi ku ri na vanhu lavatsongo ni lavakulu swi nga koteka leswaku ku sungula ku nghena lavakulu va kuma swo tshama, ivi ke loko thekisi yi nge se tala lavan'wana hi kona va nga nghenaku, sweswo swi nga va swi karhi swi endla ndlela ya kahle ya hlonipho eka lavakulu.

Ka tikhampani ta vutleketli ndzi nga kombela lexi xi nga kotaka ku ni rhwalela nhundzu ya mina kusuka eJoni yi ya eLimpopo e tanihiloko nhundzu ya mina ku ri leyi yi nga tala nyana, ni nga lava vutleketli kumbe xitirhisiwa xa vutleketli lexi na xona xi nga ta va xikurile nyana ku ringanisa nhundzu leyi ndzi nga ta va ndzi karhi ndzi rhurhisa kusuka eJoni ku ya eLimpopo.

Mali ya le ka ti-tollgate hi mavonelo ya mina ndzi vona leswaku yi va yi karhi yi pfuna rixaka, hambileswi vachayeri va vilelaka hileswaku mali leyi ya le ka ti-tollgate yi hlayile nakona yi tshama yi ri ku gonyeni, kambe leyi mali leyi pfunaka rixaka hikuva mali leyi ya famba yi ya ka mfumo, mfumo lowu kotaka ku endla titliliniki kumbe swibedhlele leswi loko vanhu va humeleliwile va humelerile hi tinghozi kwala mapatwini va kotaka ku va va tshunguriwa eswibedhlele hi yona mali leyi va yi hakelaka eka ti-tallgate, van'wana va humeleriwa hi timali ta road accident fund ku va ku ri yona mali ya leyi va yi hakelaka eka ti-tollgate.

Exikarhini ka mabazi lawa ya vuriweke Intercape na Myboet ku hambana ka loko munhu a kha a suka eka xifundza xa Mpumalanga ku ya eka xa le Gauteng, yi hambana hi ku va tikhampani leti ta mabazi ti hambanile na tona ku na yin'wana ya mabazi ya va ya ri kahle ku va ku ri mabazi ya xiyimo xa le henhla, nakona ku va ku ri mabazi lawa ya hatlisaka ya suka ya tlhela ya hatlisa ya fika, mina eka mabazi lawa ndzi nga chuza bazi ya Intercape tanihiloko ku ri yona mabazi laya tshembekeke leswaku ya nga suka eka xifundza lexi ya a ya eka xifundza lexi hi nkarhi lowu wu nga kahle.

Ku va ndzi famba ni vatirhi kuloni hinkwerhu ndzi vona leswaku swi nga hi vuyerisa swinene tanihiloko hi nga vona va nga humesa mali yitsongo kumbe hi nga humesa mali yitsongo ku va hi chela petiroli eka movha wun'we, ku tlula loko un'wana na un'wana munhu a va a karhi a famba hi movha wa yena sweswo swi va swi karhi swi vuyerisa hinkwenu hikuva hinkwenu hi va hi karhi hi saver mali leyi a hi fanele hi yi tirhisa loko un'wana na un'wana a va a karhi a famba hi movha wakwe.

Tanihi mutirhi wa le mabazini ndzi nga hlamusela Khensani leswaku loko a lava ku rhumela n'wana hi bazi kusuka eka xifundza xihi ku ya eka xifundza xihi, a lava ku tiva ntsengo wa kona a nga nghena eka google a secha mavito ya mabazi kumbe khampani ya bazi leyi a lavaka leswaku n'wana wa yena a famba hi yona, hi ndlela yaleyo eka inthanete kumbe eka google u ta va a karhi a vona leswaku mintsengo ya kusuka kwihi u ya kwihi i mali muni, nakona u ta va a karhi a tiva leswaku n'wana wa yena loyi a n'wu rhumelaka ku a nga n'wi khomisa mali muni leyi nga n'wi fikisaka laha a yaka kona.

Swihahampfhuka leswi ndzi swi tivaka South African Airways, Fly SA, Qatar Airways na swin'wana na swin'wana kambe mina ndzi nga hlawula ku famba hi South African Airways tanihiloko ku ri swona swihahampfhuka leswi swi nga swo kwala etikweni ra mina, nakona i swihahampfhuka leswi swi kotaka ku haha swi swi nga pfumeleriwa ku nghena eka tindhawu hinkwato kumbe ku nghena eka matiko hinkwawo, hi ndlela yaleyo ndzi nga kota ku fika ku ya kwihi na kwihi loko ndzi karhi ndzi tirhisa South African Airways.

Loko munhu a lava ku tikuma a ri karhi a dyondzela ku famba hi xihahampfhuka ku fambisa xihahampfhuka a nga endla vulavisisi ku nga va ku ri ku ri ka inthanete a a endla vulavisisi bya swikolo leswi swi va ku swi karhi swi dyondzisa ku hahisa swihahampfhuka, tanihiloko i aviation schools laha eAfrika-Dzonga ti ri kona na kona ti hlayile, un'wana na un'wana a nga kota ku va a ya dyondzela ku hahisa xihahampfhuka ntsena loko a ri na ntsengo lowu wu faneleke ku hakeriwa kwale exikolweni xa kona.